Ndicinga ukuba lukhuseleko. Izithuthi ezisebenza kakuhle kunqabile ukuba zenze ingozi ngoba sukuba zisemgangathweni okhuselekileyo. Umzekelo, ii-breaks ziyasebenza, oomatshini abanintsi, iilayithi ziyasebenza, oko kwenza ukuba abaqhubi bakwazi ukugcina ulawulo endleleni. Okunye ndingathi imoto esebenza kakuhle kunqabile ukuba iphose ugesi oyingozi ongabangela umonakalo kwimveli. Ukujonga rhoqo kuqinisekisa ukuba izithuthi zihlangabezana nemigangatho yenzululwazi ukunciphisa ukungcolisa komoya.

Uxolo, mnumzana ngethemba lokuba uyaphila. Ndithi mandize ngaphambili ndizocela uxolo ndinethemba lokuba uzawulamkela uxolo lwam. Ndifuna nje ukucela ukuba uyeke ukutshaya ngaphakathi ebhasini. Ndingumntu wesifuba kwaye umsi uye andivale isifuba, loo nto ayichaphazeli mna kuphela kodwa ichaphazela nawo wonke umkhweli olapha ngaphakathi. Ndiyabulela kakhulu ukuba ungasayi kuqhubekeka. Enkosi ngokuqonda.

Ngokubona kwam akukho mahluko ungako, kuxhomekeka ukuba yeyiphi ebalulekileyo kuwe. Umzekelo ukuba ungumntu othanda ukubuka iindalo, iidolophu, amalwandle nje, ungangumntu ohamba emini ukuba uyayixabisa imvelo. Ukuba ungumntu othanda ukulala nokunciphisa uphazamiseko ungangumntu ohamba ebusuku. Ngamafutshane ukuhamba emini okanye ukuhamba ebusuku kuxhomekeka kubaluleka kwakho.

Kungokuba loo nto yenza umngcipheko kwimpilo. Umzekelo umsi wecuba uneekhemikhali eziyingozi ezinokubangela iingxaki zokuphefumla okanye zongeze iingxaki ezifana nesifuba, ingakumbi kubantwana, abantu abadala okanye abo banesimo sempilo esibi.

Okokuqala ndingathi iilokishi zinemvelaphi enzulu kwimbali yobandlululo eMzantsi Afrika kunye nomzabalazo wenkululeko. Ke ngoko iindwendwe ziza apha zizokufunda ngembali nokubona indlela uluntu olukhululeke ngayo. Okunye ke ndingathi iilokishi zibonisa ubomi bemihla ngemihla baseMzantsi Afrika, umzekelo umculo, daniso, ubugcisa ezitratweni kunye neendlela zesiNtu ezahlukileyo. Okunye endinokubalula ndingathi iindwendwe ezinintsi zithanda ububele nokwamkelwa kakuhle ngabantu basezilokishini, ababonise ukunqwenela nokuzingca ngendawo yabo.

Iinzuzo ze-e-hailng ndingakhankanyanga ezi zilandelayo, ukuba lula. Ungabiza imoto nangaliphi na ixesha usebenzisa ifowuni yakho kwaye iya kuza ikuthathe apho uya khona, akho mfuneko yokuhamba uye erenkini okanye ulinde iteksi igcwale. Okwesibini ndingathi lukhuseleko. Unintsi lwezi moto lulandelwa yinto ekuthiwa yi-GPS kwaye iinkcukacha zomqhubi zigcinwa kwiephu, nto leyo eyonyusa ukhuseleko kunye noxanduva lwabaqhubi. Okunye ndingathi iinkonzo ze-e-hailing zikuhambisa ngqo apho uya khona, nto leyo iluncedo kwiindawo ezingenazo iindlela ezithe ngqo zeteksi.

Ewe, ndiyakhathazeka ngokhuseleko xa ndikhwele ibhayisekile ingakumbi kwiindawo ezixakeke kakhulu ziimoto okanye ezingenazo iindlela ezilungiselelwe iibhayisekile. Ezinye zeengxaki, abanye abaqhubi bahlala bengababoni abakhweli beebhayisekile ngakumbi xa bejika okanye kwindawo zokukhwela. Ngamanye amaxesha umnyango wemoto emileyo unokuvuleka ngesiquphe ubethe umkhweli webhayisikile odlulayo. Enye into yimozulu embi, imvula, umoya okanye ukungaboni kakuhle kunokwenza ukuqhuba ibhayisekile kube yingozi ngakumbi.